Ke ka ba hlalosetsa ka hlompho le bonolo. Ka be kare, ke kopa tshwarelo. ke na le bothata bo sa foleng mme ngaka e itse ke ke ke ka kgona ho ema nako e telele. Ke kopa tumello ya lona hore ke fete pele. Ke leboha kutlwelo bohloko ya lona. Haeba ha ho bonahale le ho le thata ho bua, o ka batla mosebetsi wa sepetlele kapa clinic jwalo ka mohlokomedi kapa mohlehlo nyane hore a o thuse ho hlalosetsa batho le ho hlophisa molemo. Leano le letle ke ho dula o na le tokomane kapa lengolo la ngaka le bontshang bothata ba hao hore batho ba tle ba utlwisise ha bonolo ntle le kgohlano.

Ho bohlokwa haholo hore di-clinic tse tsamayang tsa mmuso di fihlele mekhukhung. Sena se thusa haholo hobane batho ba mekhukhung hangata ha ba na monyetla o bonolo wa ho fihlella di-clinic kapa dipetlele tse kgolo. Ho fihla ha di-clinic tse tsamayang ho thusa ho fana ka tlhokomelo ya bophelo, ho fana ka meriana le ho etsa dipatlisiso tse kgutshwanyane tsa bophelo ba ba hae. Hape, di-clinic tsena di thusa ho thibela ho ata ha mafu haholo dibakeng tse nang le diphephetso tsa bohlweki. Ka lebaka leo, bophelo ba batho ba mekhukhung bo ntlafala, mme ho fokotseha palo ya batho ba hlokang ho kena dipetlele ba seng ba kula haholo. Ka kakaretso, ditliliniki tse tsamayang di bapala karolo e kgolo ho netefatsa hore tlhokomelo ya bophelo e fihlella bohle, ho sa natse hore ba dula kae.